Kgetlho la ntlha fa ke pagama sefofane ke ne ke tshogile mme ke itumetse e le tota. Ke ne ke fofela kwa lefelong le lengwe le go nang le lewatle kwa teng, lona le bitsiwa Durban.

Seteraeke se senya moruo, se ama thuto le botsogo, se fokotsa tshireletso mme se baka moferefere. Batho ba ba yang kwa tirong ba amega ka gore ba tlo tlhoka ka moo ba ka fitlhang ka teng kwa ditirong tsa bone.

Go pagama sefofane ke toro ya me ya go tloga ke le monyana. Nka rata go pagama sefofane ka gonne go bontsha go itumedisa go fofa mo moweng mme o lebelele sengwe le sengwe kwa tlase. Ke rata go itemogela dilo mo lefatsheng ke nne le kitso ya gore go ntse jang go dira dilo tse dingwe, gomme ga ke bone e ka nna nthwe nka e tshabang ka gonne ke motho yo o ratang go leka dilo tse dintšhwa.

Dilo tse di dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke go netefatsa gore bakgweetsi ba fitlha ka nako ko ba yang teng, polokego e teng, tshireletso le yone e teng gomme go thusa gape le gore motho yo a itse tsela.

O tshwanetse go reka lekgotleolo. Fa o goroga kwa boemofofane o tshwanetse go netefatsa gore o eme mo tseleng e e siameng ya sefofane se o batlang go se pagama. Go ngangiwa, go feta kwa polokelong, go leta kwa selalone, go tsena mo sefofaneng. Gomme fa o fitlha kwa Nigeria o tshwanetse go netefatsa gore go na le mongwe yo a go emetseng kwa boemafofane gore a kgone go go bontsha gore o ya kae, jang.

Ke akanya gore dibese mo toropong ya rona di dira gore matshelo a rona a tokafale ka gonne ba netefatsa gore re fitlha ka nako, go na le polokego mo tseleng, tshireletso ya phuthego le go thusa ka tshedimosetso.

Mathata ao ke kopaneng le ona ka go reka karata eno e botlhale ke gore mo ke nnang teng ga gona kwa ba di rekisang teng, ke tshwanetse go pagama gore ke kgone go e reka gomme seo se dira gore botshelo jwa me bo nne thata go se nnyane. Fa e le go e dirisa gona ga se ke kopane le mathata tsotlhe diapere tshiamo.

Dibese di tsamaya ka nako ka gonne di fokotsa moferefere, di boloka thulaganyo ya matsapa. Fa bese e ka dira gore ke eme ka dinao, nka itshwareletsa ka thata, ka emelela sentle, ka ela tlhoko tsele ebe ka nna pelotelele.

Go na le letsatsi leo nkileng ka siwa ke bese ka ntlha ya go palelwa ke go tsoga ka nako.

Fa go na le ditshupetso tseno tsa dibese, bapagami ba tshwanetse go fokotsa maeto, ba imelwa ke madi ebile ba tshwanetse go fetola tsela ya botshelo.

Ke ka ntlha ya gore dibese di tshwanetse go sala ditsela tse di agilweng le tse di lekanyeditsweng ke puso morago.

E fokotsa bokgoni jwa go tsamaya, e dira gore madi a fokotsege ebile e dira gore go nne thata gore ke kgone go fitlhelela kwa thutong.

Nka e lekanya go lesome ka gonne ba netefatsa gore re fitlha ka nako, re bolokegile ebile re fitlha kwa re yang teng re siame, re na le tshedimosetso eo e siameng.